Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa o kare ke batla go lela, ka gonne ke ntho e leng gore ga ka e tlwaela. Jaanong ge na ntho e nthusitse gore ke theose matshwafo ko fatshe ke taba ya gore ke kgonne gore ke nne le batho ba bangwe ba go tshwana lenna, ba e leng gore le bona le ba tshogile jaaka re tsamaya ka sefofane, empa taba kgolo ke gore ne re tsamaya re ya kwa, kwa Durban re ya for di-holidays tse e leng goreng re phela re ya ka ngwaga o mongwe le o mongwe, mara geng ka gonne mengwaga ga e tshwane, jaaka mengwaga e sa tshwane, this time ne re ile ka sefofane se e leng goreng ke private jet, jaanong yone private jet eo, ke yone e e rileng gore at least le nna ke ikutlwe botokanyana, ka gonne e ne e lebagala okare e safe-e ka mogare.

Toro ya ka le nna ne e le gore ke palame sone sefofane, ka be ka se palama sone sefofane, gore le nna ke fitlhele mo ke batlang go ya ko teng, ba e leng gore ba setšhaba sefofane, ga se tshosa thata jalo solanka fela o ntse sentle ka mo sefofaneng, o sa ntse o lebelela ka matlhakore mo ntseng ka ko teng, ka gonne ke yone ntho e leng gore e tla go tshosa, o nagana gore wa wela or fa nkabe sefofane se thulana le maru, wa go nagana gore sefofane sa wa, kante se thulana le maru, a se taba e le kgolo thata yalo, e batla gore motho, a ise matshwao ko fatshe, a sa nagana thata gore sefofane se tla tloga se wa ka ga ena or e seo ka ga batho ba e leng go reng ba ka mo gare, ba e leng goreng tiro ya bona ke go palama sefofane, ke re batho a ba palame sefofane, motho a phetegatse toro ya gage, ka tsela e a batlang ka yone.

La ntlha gore a kgone go palama sefofane tsala yaaka go tlhokagala gore ebe le yone ID go proof-a gore ke motho wa kamo ka se molao le ka se mmuso, and then ge a fetsa tshwanetse gore a tseye yone Visa, Visa e leng gore e tla tsaya seven to twelve months gore o e apply e le gore o e kry-e ka gonne tlebe a ya from a tswa kwano, a ya ko lefatsheng le leng, ko gongwe ba berekisa di-passport ba bangwe ga ba berekise di-passport ba berekisa thata di Visa ka gonne ke go tswa ko lefatsheng le leng go ya ko lefatsheng le leng, jaanong go nna botoka ga ba berekisa di-Visa, than ga ba rekisa di-passport-e, that's why jaanong go batlega gore motho a nne le yone Visa le passport-e le yone ID e tlhokagalang ya molao.

Ke akanya gore ke monagano o montle, wa go dirisa dibese mo toropong mo ke nnang ko teng ka gonne sometimes o kry-e gore batho ga ba kry-e di-taxi tse di leng enough e ne ba bangwe ga ba na le o ne madi, a goreng a fitlhelele ko di-taxi-ng tse dingwe, batere bese e ka one, ka goreng o kgona gore o tse from yona e o go beya straight ko toropong ebe e go buse ko gae straight mo o nnang ko teng, empa taxi go nna difficult-e ka gonne taxi, ha e go beye from go ya go gae straight o tshwanetse go fologa ko polekeng e nngwe gore o fitlhele ko polekeng mo o nnang ko teng, yanong go ka one gore go na le dibese, dibese ke tsone tse e leng goreng di bereka ka pele di bereke mo nakong ebile ke di ratela gore di berekela mo nakong dibese, dibese tsa teng ka gonne ga nkabe na ise ka tsone dibese tseo nka e batho ba sa kgone go fitlhelela ko toropong or ba kgone go ira dilo tse ba batlang go di ira.

Go dirisiwa ga dikarata go botlhale thata, ka gonne motho o kgona gore a be karata ya pampiri e senyegela ka pele, mara karata ya plastic ke yone e leng gore ya nna sebaka ene ga gona gore o kgona go latlhega or e tla thapa pula ena e tla nna fela jalo ka mokgwa o tshwanetse gore e dule ka teng ka gonne ke karata ya plastic, maar karata ya pampiri ke yone e le gore e senyegela ka bonako, ha e batle gore e kry-e metsi ga e ka kry-a metsi fela e setse e senyegile, ene dilo tse e le gore di ka mo gare ga karata motho a ka se kgone gore a di ntshe or e a berekise because e setse e le metsi and e setse e ba invalid ga setse e le metsi, ga ba sa kgona go scan-a sentle or e ba e tsenye sentle ko metšhining, ka gore di tla tloga gore e thapilwe that is why karata ya plastic e leng yona e leng betere thata go gaisa tse tsotlhe tse di leng teng.